Eyi, bengalimala kakhulu, labagibeli laba abathembele kwiyitimela ngoba manje ngeke besakwazi ukuya eyindaweni abafisa ukuya kuzona. Sekuyophoqa ukuthi bekhiphe imali bethole ezinye iyindlela zokuthi befinyelele laba abafisa ukuya khona. Utholukuthi, mhlampe nazo lezo yindlela lezo ziyabiza kunezitimela, ngoba iyitimela zishibhile.

Ngibona ngathi abanikazi beyimoto balimala kakhulu ekuthenini sekumele bakhiphe imali engaphezulu manje uma, uma kufanele kuthengwe noma kuhambe imoto ngophethroli. So, bayalimala kakhulu labo bantu labo.

Kulesi simo lesi, into engingayenza ukuthi ngingahamba ngiye ema-ofisi ngingahamba ngiye kwama-ofisi lawa lawa engithenge kubo ithikithi lami, ngifike ngibabuze ukuthi ikuphi inkinga. Uma, uma uma befuna i-information le yethikithi, ngikwazi ukuthi ngibanike izinto eyifana njengo-reference number, wo-ID number ukuze bekwazi uku-check-a ukuthi ikuphi inkinga mase beyangilungisela.

Eyi, umthelela wona mubi kakhulu ngoba kunezinto eyifana njengo-air pollution, iyimoto uma uma seziningi emgwaqeni. Le nto lena ibulala i-atmosphere, ibulala iyilwane, ibulala namapulanti. Nanokuthi-ke uma sekuminyene kakhulu emgwaqeni, abasebenzi nabafundi lapha, lapha la bazohlezi be-late, noma lapha abayakhona bazofika late, nalokho futhi kuyinkinga.

I-MyCiti Bus, ibhasi elisuke lizokuthatha likuhambise lapho ofisa ukuya khona, eKapa. Leli leli bhasi lisebenze ngendlela ehlukile kunamanye amabhasi ngoba lona lisebenzisa ikhadi, kulelo ofike u-tap-e kulo uma , uma uzosebenzisa ibhasi, uma uzogibela ibhasi. Leli leli khadi leli linemali noma line-credit phakathi ezukaleli, ezokukalela ukuthi ezokukalela noma ozokhokha ngalo uma uzogibela ibhasi.

Le sistimu inhle kakhulu, ngoba isiza abashayeli bamaloli ukuthi imali bengayiphathi ngezabo izandla. So, njalo uma bedlula kwama-tollgate imali vele iziphumele yona ngo-automatically, vele beyithathe imali. Lento iyasiza ekuthenini abashayeli bamaloli besheshe bedlule, noma besheshe bedlule kwithrafikhi lena ejwayele ukuba khona kwama-tollgate.

Ucabanga ukuthi yiziphi izinselela ezinkulu ezibhekene nezaguga zasemakhaya uma kuziwa kwezokuthutha? Izinselela zezaguga zasemakhaya mayelana nakwezokuthutha. Ngingayiphendula ngithini le question le? Ngizothi, yiziphi izinselelo ababhekene nazo?

Ngiganciphisa nginganciphisa noma ngingashintsha imodeli, noma ngingashintsha imoto engihamba ngayo ngoba iyimoto ayikhokhi ngokufana kwama-tollgate. So, ngingashintsha imoto engihamba ngayo, ngishintshe indlela ye-transport, noma indlela yokuhambisa impahla yami lena engiyidayisayo, ngenze mhlampe ngishintshe kube yimoto ekhokha ngokushibhile kwama-tollgate, nginciphise iyindleko.

Ngingenzanjani? Into engingayenza ngingabatshela ukuthi abahambe, ngizolindela enye itekisi. Kungani ngi ngenza lokhu? Isizathu sokuthi uma kwenzeka emgwaqeni kuba namaphoyisa, ukuma ngezinyawo etekisini, akukho, akukho , akukho emthethweni, so, kungenzeka ukuthi ngiboshwe, noma kuboshwe udrayiva, gcine futhi sesi-late kakhulu lapho esiya khona, emsebenzini. Or enye into engenzeka, mhlawumbe kungenzeka ukuthi ngibe, ngibe sengozini yemoto ngilimale, ngibe ngibe nenkinga.

Ngingakhulumisana nomshayeli webhasi ukuthi akwazi ukufona emuva, noma bebheke ukuthi izimpahla zami zisekhona yini emuva. Uma sekwenzeka ziphathiswe kwelinye ibhasi. Mina sengiyoyilinda-ke ke phambili.